Leswinene ku olova ku nghena eka vutivi access information u kota ku kuma vutivi hi ku hatlisa hi ku tirhisa inthanete eka khomphyuta kumbe kumbe selulafoni. Ku fambisa swilo hi xihatla speed inconvenience, u nga endla swilo swo fana na na ku rhumela mali, ku xava ku dyondza kumbe ku tirha u nga ri ekaya. Ku tirhisa switirhisiwa ku dyondza eLearning khomphyuta na selulafoni swi pfuna ku dyondza online ngopfungopfu etikweni ro fana na Afrika-Dzonga.

Xewani vatshami va ndhawu ya mina. Loko u lava swakudya swo nuhela leswi swekeke hi rirhandzu, tshika ku dyela ndhawini yin'wana na yin'wana. Tiyisa ekaya. Hi phamela swakudya swo ti endleriwa nkarhi lowu fanaka curry, pap and vleis, chicken ni swo tala. Hi tlhela hi endla delivery ya mahala eka tilayini to tlula one hundred. Fona eka zero one two three four five six seven eight nine.

Ku suka eka ka ku vulavula ntsena ku ya eka switirhisiwa swa vutomi hinkwabyo. Ku tirhisa social media, Facebook, WhatsApp, TikTok. Ku xava online, ku endla mobile banking, ku dyondza, eLearning, ku ku tirha remote work. Ku antswisa ka switirhisiwa swa khomphyuta eka selulafoni smartphones, Ku endla video call, ku tirhisa GPS, ku lunghisela tikhadi ta ntirho, presentation, ni ti phephahungu.

Ku veka milawu ni mintlhontlho ya nkarhi hinkwawo, ku sirhelela vumunhu bya bya vanhu privacy, ku sivela ku kuceteriwa hi AI buyers. Ku tirhisa AI tanihi xitirhisiwa ku nga ri mutsarisi wa swiboho, ku dyondzisa vanhu hi ndlela yo tirhisa AI, AI literacy. Ku katsa vanhu hinkwavo eku vulavuleni hi AI.

Phephahungu ri nga va ra mahala kumbe ra hakeleriwa. Leswi u fanele ku swi anakanya loko u sungula phephahungu ra muganga, xana vanhu va le mugangeni va va ta rhandza ku hakela? Xana u na ndlela yo ringana yo kuma swikandziyiso leswaku ri tshama ri ri ri ri ra mahala? Xana u na ntirho wu ti hlanganisa ni vamabindzu va le mugangeni?

Ndlela yo kambela loko foni kumbe tablet yi hlanganisiwile na Wi-Fi teka foni ya wena, ndzi ta byela n'wana a teka xitirhisiwa xa yena, pfuna pfula leyi ya ku vuriwaka setting. Pfula leswi nge Wi-Fi ndzeni ka setting. Tshinya eka Wi-Fi, u vona leswaku yi swi hlanganile kumbe a swi hlanganangi. U nga u nga ringeta ku nghena eka YouTube kumbe Google u vona loko swi tirha.

Ku hlayisa leswaku Wi-Fi router yi vekiwile kahle, ku tirhisa range extender kumbe mesh system. Ku hlayisa router leyi hatlaka modern router. Ku lawula vanhu lava va nghenaka, Wi-Fi password control. Ku kambela ku pfumaleka ka mabindzu ya le handle, network interference.

Loko ndzi vutisiwa xana u tshame u yi tirhisa? Ina ndzi tshame ndzi tirhisa Wi-Fi ya le library. Yi pfuna ngopfu, hikuva swi lave leswaku u hakela data. Vanhu vo tala va yi tirhisa ku download tidokhumente kumbe eka email ni ku endla endla assignment.

Loko ndzi hlaya mahungu ya vanhu lava dumeke in brackets celebrities nduma loyi ndzi nga ta lava ku hlaya ha yena i Nelson Mandela. Hikokwalaho ka yini? Vutshila bya nchumu. Nelson Mandela a ri mufambisi wa nkoka swinene naswona vutomi bya yena byi tele hi tidyondzo ngopfungopfu ku tiyisela, ku rivalela, ni ku lwela vululami.

Ku pfuna vana vadyondzisi eku dyondzeni. Xikombiso n'wana loyi a nga ri ki na foyini leyi leyi na data u nga kota ku yi ku yi ku yi ku yi ku ya fika eWi-Fi spot, u tirhisa tablet ya xikolo ku endla ntirho wa xikolo.